Amakhasi onxibelelwano ezindleleni, abaqhubi baye benze iingozi kakhulu ngoba bajonga amakhasi onxibelelwano. Umntu eqhuba, ekusidrayiva, abe exakekile efuna ukuphendula okanye efuna ejonga imiyalezo yakhe ngoku abhizi, ngoku axakekileyo eqhuba imoto. Yenza iingozi kakhulu ezindleleni loo nto.

Ukuze ikwazi ukuphumela kumanye amagumbi, gumbi ngalinye kufuneka libe ne-AP. Gumbi ngalinye kudingeka kufakelwe i-AP kukwazi ukufumaneka okanye sibale imigama sandule ukufaka i-AP. Sibale uba isuka apha ukuya phaa erumini then ayikwazi ukugqithela kwamanye amagumbi, kudingeka sifakele i-AP kwelo gumbi.

Kunomathotholo ndiyawumamela ukuze ndifumane ulwazi malunga noqikelelo lwemozulu. Unomathotholo lulwimi lweenkobe ngoku kuba lula kum ukukhawuleza ndiyibambe laa ntetha ithethwa phayana.

Hayi, zange kwelam icala ndichatshazelwe yile meko. Akukho mntu ndimaziyo owakhe wachatshazelwa yile meko.

Imeko enjalo ndingayilungisa ngokulawula ifowuni ngokubeka imiqathango apha endlini. Ngoku kweli xesha siphila kulo kukho i-app apho ukwazi ukulawula ifowuni yomntwana. Umntwana uyakwazi umnika iiyure ezimbini umsetele. Umenzele uba makasebenzise only ezi yure zimbini, kwawuphela ezi yure zimbini naye iyaphela yonke laa nto. So ndinosebenzisa loo app to control le ngxaki. Okwesibini ngemiqathango endinothi ndiyibeke apha endlini okokuba ngexesha elithile kuyalalwa and xa kulalwayo, iifowuni zonke ziza kum.

Yona ibuhlungu ukuhlukunyezwa kumakhasi onxibelelwano kakhulu. Kukushiya unoxinzelelo lwengqondo, ikushiya une-depression ucinga okokuba abantu apha ngaphandle inoba bathini ngawe. Uye uye ube ngumntu uzijonge mncinane, uzijonge ngathi awusaphili kulo mhlaba ngoba awuyazi abantu bacinga ntoni ngawe ngaphandle.

Hayi, kwelam icala zange ndakhe ndadibana nayo le imeko, andifuni uxoka. Zange nangemini enye ndidibane nayo le imeko.

Mamela ke bhuti wam xa ufuna ukwenza i-VN, i-voice note kuWhatsApp, ungena kulo mntu ufuna umenzela. Then ikhona laa nto ingathi inemayikhi apha ezantsi, unyusa phayana then uthethe. After ugqiba uthetha, uthi wawugqiba kubekho laa sayini ithi thumela ucofe phaa kuyo.

IWi-Fi ekuhlaleni engahlawulelwanga iluncedo kakhulu ngokuba sinabantwana abenza imisebenzi yesikolo. Siba nabantwana abakwazi ukufundiswa ngee-videos zale mihla, babukele phaa uba into ethile uyenza njani, into ethile uyenza njani, nemisebenzi yesikolo yenzeka phaa. Nabantu abangaphangeliyo, xa befuna ukukhangela imisebenzi basebenzisa le Wi-Fi, nokufaka kwezo powusti bazibonileyo basebenzisa kwale Wi-Fi. Iluncedo kakhulu yona.